Awa, mina i-YouTube ayingilingi ngobana iingoma nangifuna ukuzilalela ngayo angiberegisi umaliledinini, ngiberegisa umabonwakude.

Idatha enarheni yeSewula Afrikha libiza imali enengi khulu ngombana kufuneka ube nedatha enengi ukwazi ukwenza into ofanele uyenze. Kuya ngokuthi uthenga idatha ku-network enjani.

Awa mina unofunjathwako engamthola azange ngakwazi ukumtlhorha ubusuku boke ngombana bese ngikwazi ukumberegisa unofunjathwako.

I-Phone, i-cellphone ngumaliledinini omncani, ongena okuthi nawumphetheko umberegisela ukufowunela umuntu namkha ukuthola imilayezo kwaphela. I-smartphone yona ngumaliledinini wanamhlanjesi omkhulu, oberegisa ne-inthanethi ukwazi ukubona yoke into njengokUberegisa i-YouTube.

Abantu balithenga njani idatha? Idatha ungathenga i-airtime ulifake kumaliledinini wakho, utjhentjhe kube yidatha. Namkha uthenge lona idatha estolo, liphuma linjalo ulifaka kumaliledinini. Uyakwazi ukuliberegisela izinto ezinengi njengo-WhatsApp nabo-YouTube.

Abantu abanengi abavumako, eenkundleni zokuthintana benza imali. Bayenza ngokuthi, umuntu ofuna umvumo othileko, uyakwazi ukuwudawuniloda ngomaliledinini wakhe. Umuntu owenze u-music namkha umvumo, uthola imali ngendlela enjalo.

Iye idatha ukunofunjathwako liphela msinyana khulu. Ngombana kunezinto ezifana nabo-TikTok nezinye izinto eziqeda idatha ngilezo. Mara, kodwana kukhona irutha yangendlini, ngiyo engathi igconywana ngoba ukwazi ukuthenga idatha elinengi elibangarhabi nokuphela.

Iye abantu bayakghona, ukUberegisa i-Wi-Fi eyodwa bababili nofana babathathu. Ngombana i-Wi-Fi iyakwazi ukukhonektha abantu abanengi ngeskhathi esisodwa. Ukukhonektha kwe-Wi-Fi, uthola iinomborwana namkha kuyi-password oyiberegisako wenzele ukuthi ukhone ukhonektha ku-Wi-Fi ekhona.

Nangabe umuntu ukhohlwe inomboro efihliweko, yokuvula i-Wi-Fi nangabe ngumaliledinini uyakhona ukuthi, uthole enye inamba yokuvula i-Wi-Fi. Nangabe yi-Wi-Fi buyona, uyakhona ukuyenza ukuthi, ibe khona enye inamba namkha utjhentjhe inamba.

Idatha kufanele libize imali encani khulu, njengamatjhumi amahlanu wamaranda namkhana amatjhumi ayisthandathu wamaranda. Ngombana abantwana beskolo ababeregi begodu abanayo imali yokwazi ukuthenga i-Wi-Fi, idatha elinengi.

Mina umbonwami uthi, liqiniso khulu izinto ezenziwa lilutjha lanamhlanje, ngokuthi barhatjhe iindaba ezimamala eenkundleni zokuthintana. Umbono wami uthi istotjwe into yokuthi abantu barhunyeza namkha barhatjhe izinto ekungasizo, bafuthi bavulelwe nekhesi babotjhwe abantu abenza izinto ezingakalungi e-inthanedini.

Kungathatha imali encani khulu, ukudosa umvumo e-inthanedini uwufake kufunjathwako wakho. Mhlamunye kungathatha amaranda amahlanu namkha aya kwelitjhumi nangabe une-airtime. Mangabe kuyidatha kungathatha amamegabhayidi amancani khulu.

Umaliledinini awuyi ngokuthi uneminyaka emingaki nofana kufanele ube neminyaka emingaki. Umntwana oneminyaka elitjhumi, kufanele abe nawo umaliledinini. Kungombana nakunezinto ekufanele zenziwe namkha atholakale, utholakala lula nakanawo umaliledinini.

I-eLearning yindawo yokufunda begodu ilethwa yitheknoloji. Iberegisa i-inthanethi eenkhundleni zokufunda nezinye izinto.

Amavidiyo abukelwa kufunjathwako namkha kumaliledinini aqeda ibhedri. Ungenza njani? Ungahlala njalo uyigcwalisile ibhedri yefowunu wenzele ukuthi nawubukele amavidiyo ibhedri ingarhabi ukuphela.

I-Wi-Fi ibasiza khulu abavumi bonyana bakwazi ukufaka u-music wabo ku-inthanethi. Nabantu bakwazi ukuthola u-music wabantu abavumako ku-inthanethi lula.

Iye kungabhadalwa ukukhangisa eemrhatjhweni yemakhaya, kungombana baberegisa i-inthanethi yabo kanye ne-Wi-Fi namkha idatha, elikhona emrhatjhweni.

Mina ufunjathwako wami wokuthoma ngawuthengelwa ngubaba, ahlala emberegweni. Aza njalo ngepelaveke, nakafuna ukusidosela umtato phakathi kweveke akghone ukusithola.

Iye kuyasiza khulu, ukulandela imilayo esephetjhaneni olifumana nomaliledini omutjha. Kungombana abanye abantu abakwazi ukuwUberegisa umaliledinini. Izinto ezibhalwe ephetjhaneni ngizo ezenza umuntu akwazi ukuwUberegisa umaliledinini wakhe.

I-Wi-Fi yasimahla ngilena engafuni iinomborwana namkha iphini, yokuyifaka ukuthi ikwazi ukhonektha nomaliledinini wakho.

I-Wi-Fi inenomboro efihlekileko kungombana akufunakali ukuthi abantu abanye bakghoni ukukhonektha ngayo. Namkha bangakghoni ukuyiberegisa i-Wi-Fi leyo.

Iye kuyenzeka umuntu angasakghoni ukudosela omunye umuntu umtato, kungombana imitato uyakwazi ukuyivala inomboro yomuntu ukuthi angasakghoni ukukudosela umtato. Kodwana zikhona ezinye iindlela zokwenza bona ukwazi ukudosela umuntu umtato. Ukuthi ungathola enye inomboro ukwazi ukumdosele umtato namkha Uberegise i-private number.

Iye kuliqiniso khulu ukuthi, iindaba zabosaziwako zimnandi nawuzizwa eenkundleni zokuthintana. Kungombana thina abantu abatjha bamalanga la, asisathengi amaphephandaba namkha asisafundi amaphephandaba.

Kungombana intengo ye-South Africa namkha yeSewula Afrikha iphezulu khulu, yenza nokuthi izinto zidure.

Imirhatjho yemakhaya ilisizo khulu emiphakathini ngombana abantu bayakghona ukulalela iindaba nezinto ezenzakalako emiphakathini oqalane nabo.

Iye, likhona namkha akhona engiwaziko athandwa nangaphetjheya njengeTsotsi ne-Sarafina.

Umlingisi oyikutana ubonakala ngokuthi avele khulu ukudlula abanye, namkha abonakale ayikutana ekufanele inqobe okuthileko.

Kungombana thina abantu sisuke sithathe into abayenzako kube ngathi liqiniso, ngalokho kugcina sekwenzeka bona bahlotjaniswe nendima abayilingisako efilimini lelo.

Iye, irhubhululo likhuluma iqiniso. Abantu abanengi bathatha izinto ezenziwa emafilimini bagcine sebazenza kwamambala. kungombana bathatha into eyenziwa lapha bazitjela bona bayenza marerhe kanti bayalingisa kuphela, bona sebathatha ngathi yinto ekufanele yenzeke namkha yinto ekufanele bayenze.

Awa, akudimi abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi, ngombana nakumabonwakude ayadlala nawo amafilimu, namkha nomunye nomunye umuntu uyakwazi ukudawunilowuda ifilimu nanoma onganayo i-inthanethi.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana amafilimu amatjha kanengi uwathola ku-inthanethi, kumabonwakude athatha isikhathi ukuvela.

Indlela yokubukela amafilimu angabizi kangako, ngilena yokuthi uwabukele kumabonwakude ngombana i-inthanethi ifuna imali enengi.

Ifilimu engingeze ngalilibala yi-Sarafina. Kungombana bayasibonisa ukuthi abantu ebebaphila kade namkha esikhathini esidlulileko bebaphila ipilo enjani, nokuthi ikululeko esinayo namhlanje siyithole badlule ebumzimbeni obunjani.

Mina amafilimu ngiwathandela ukuthi ayangifundisa namkha ayangibonisa ezinye izinto zepilo, ebengingazizwisisa namkha ebengingatholi ukuthi kwenzakalani ngepilo ngaleso sikhathi.

Mina ngithanda amafilimu abonisa uthando namkha kubebabantu bomndeni abaphatheke kumbi endaweni ethileko.

Iye, asabukelwa amafilimu nesikhathini sanje ngombana kunamafilimu amatjhatjha ofakwako ngesikhathini sanje, kodwana thina sesiwabekela ku-inthanethi asisabukeli amavidiyo namkha kumabonwakude.

Imidlalo namkha umdlalo odume khulu ukudlula yoke ephasini, umdlalo webholo namkha umakhakhulararhwe, ngombana udlalwa kuzozoke iindawo namkha amazwe ngokuhlukahlukana kwawo.

Imidlalo ithandwa khulu ngombana woke umuntu unesiqhema namkha unendima afuna ukuyibona idlalwa yisiqhema sakhe ngaleso sikhathi, lokho kwenza ukuthi ithandwe khulu imidlalo.

Awa, akusiliqiniso lelo. Aabantu baya eenkundleni ngombana bafuna ukubona abadlali babo manqopha. Ukubukela imidlalo kumabonwakude namkha kumaliledinini akwenzi abantu bangakghoni ukuya eenkundleni.

Mina ngithanda ukuwubukela kumaliledinini, esikhathini esinengi nakunethuba lokuwubukela kumabonwakude ngibukela khona.

Mina ngikhetha ukulifumana emirhatjhweni ngombana qobe malanga bayarhatjha ngemidlalo

Into engabusela ababukeli ematatawini kukobana kubenethuba lokobonyana kudlala imidlalo emikhulu kufana ne-Kaizer Chiefs ne-Pirates, lokho kwenza ukuthi abantu abanengi bagijimele ematatawini.

Abantu ababukela ibholo ku-inthanethi ngilaba abane-Wi-Fi, nalaba abathenga i-data elinengi. Nangabe ubukela ibholo ku-inthanethi kufanele ube ne-data elinengi, nangabe awunalo i-data elaneleko ngeze ukwazi ukuwubukela woke umdlalo odlalako.

Into ebakghabhudlhako kukobana idatha liyadura ukubukela ku-inthanethi, kungaba ngcono bonyana babukele kumabonwakude namkha bayematatawini.